Ndzi karhi ndzi kombisa eka riqingho ra yena leswi a fanekelaka ku endlisa swona ku fikelela eka router ya yena ya Wi-Fi kumbe ndzi nga n'wi kombisa leswi a fanekelele ku swi endla eka siku na siku loko a lava ku fikelela eka router ya ye.

A ndzi ti twi kahle hi vaphakeri va vukorhokeri hikuva munhu loko a lava riqingho u va a karhi a swi tiva leswaku a nga ri kumisa ku yini u va karhi a swi tiva leswaku a nga endla yini a nga ya kwihi leswaku a kota ku kuma se ku va vaphakeri vukorhokeri a bela munhu riqingho hi ku landzelelana swi va swi ri karhi swi nga tsakisi.

Loko Wi-Fi ya mina yi tsema ndzi nga swi langutelanga ndzi sungula hi ku lavisisa leswaku xivangelo xa ku va yi tsema ku nga va ku ri yini.

Ku tiyisisa leswaku a ku kandziyiwi mahungu lama ya nga xiximiki vaaki i ku ri loko ku twiwe mahungu yo karhi ya fane ya lavisisiwa leswaku mahungu lawa ina i ntiyiso kumbe i mavunwa na swi nge se tsariwa eka magazini yaleyo.

Ku va na router leyi tirhisaka battery hi nkarhi wa ku yimisiwa ka gezi swi na nkoka swinene hikuva munhu wa kota ku va a karhi a tirhisa Wi-Fi ya yena ni loko gezi ri nga ri kona kambe loko munhu o yimela eka gezi ntsena loko gezi ri nga ri kona swi vula leswaku munhu yaloye a nge ngheni eka inthanete.

Leyi yi xavisaka data yo va na ntikelo wo antswa i ya ka Vodacom nakona magoza yo xava data leyi i ku dayile star one one one hash munhu a nghena laha ku nga tsaliwa ku data hi ndlela yaleyo u ta fika a langa data leyi a nga ta lava ku va a xava yo.

xiave lexi phephahungu ri xi tlangaka eka dyondzo i ku va ri humesa mahungu yo karhi laya kotaka ku pfuna eka tidyondzo kambe nkarhi wun'wana xiave xa kona ku va ku nga ri lexa kahle hikuva phephahungu ra kota ku humesa leswi nga riki kahle leswi swi nga ri ku swa ntiyiso.

Ntirho wa inthanete eku dyondzeni ka ririmi leswaku eka inthanete wa swi kota ku hlawula ririmi rihi ni rihi leri u lavaka ku pfuniwa hi rona inthanete ya swi kota ku ku cincela ririmi ra wena ri ya eka ririmi leri u lavaka ku ri tiva.

Pfula riqingho ra wena u nghena laha ku nga tsariwa Wi-Fi u vona loko Wi-Fi ya wena riqingho ra wena ri hlanganisiwile na Wi-Fi u n'wi byela leswaku ku tsariwe leswaku yini.

Chatbot yi khumbe mianakanyo yo tumbuluxa swichudeni swa le yunivhesiti hikuva loko swi tsala swiavelo swi tirhisa yona ku kuma tinhlamulo kambe hi ndlela yin'wana swi va swi nga ri kahle hikuva swichudeni a swi tsali leswi swona swi tivaka swona swi tsala ku ya hi leswi chatbot yi hlamuselaka swona.

Vanhu lava dyaka mahungu ya swihangalasi swa mahungu ni nga vula leswaku a hinkwaswo leswi hangalasiwaka eka swihangalasamahungu swi nga ntiyiso a hinkwaswo leswi swi vuriwaka ku nga swona eka lava va swi hangalasaka a hi hangalaseni leswi swi nga swa ntiyiso ku papalata leswaku mavunwa ma nga hi nghenisi ekhombyeni.

Nhlokomhaka leyi ndzi tsakelaka kwihi hlaya ya mitlangu ni mabindzu hikuva mitlangu hi swin'wana leswi ndzi swi rhandzaku ngopfu eka mabindzu ndzi va ndzi karhi ndzi dyondza swin'wanyana leswi swi va ka swi tsariwile kumbe leswi swi va ka swi karhi swi hlamusetiwa.

Ndlela yo veka network ya Wi-Fi leyi sirhelelekeke i ku vitana vativa va swa ti Wi-Fi kumbe lava tirhaka hi swa ti Wi-Fi va kota ku yi nghenisa va kota ku yi veka hi ndlela leyi va vonaka yi sirhelelekile na laha va vonaka yi sirhelelekile kona.

Nhlokomhaka leyi ndzi nga dzikisaka mianakanyo eka yona i ya mati eka muganga wa ka hina hikuva muganga wa ka hina muganga i muganga wukulu kambe mati a ma koti ku fikelela eka muganga lowu hinkwawo van'wana va le vuswetini bya mati kambe van'wana ve le ndhawini leyi va tlangaka hi mati.

Tipulatifomo ta vuyimbeleri swi hakela vayimbeleri hi ndlela leyi nga fanelangiku hikuva vanhu na va va va tlangisile tinsimu ta muyimbeleli wo karhi va va va tele swinene kambe mali leyi hakeriwaka vayimbeleri yi va yi ri tsongo.

Swipfuno swa ku dyondzela ekaya hileswaku a ku na munhu a nga ta ku kanganyisa eku dyondzeni ka wena a ku na leswi swi nga ta ku kanganyisa eku dyondzeni ka wena kambe swibihi swa kona hileswaku a wu nge tiyimiseli ku fana ni loko u karhi u dyondzela eyunivhesiti a wu nge tiyimiseli ku fana na loko u karhi u ya evudyondzelweni bya siku na siku.

Wi-Fi ya mani na mani hi tlhelo ra rivilo yi ta va yi karhi yi nga tsutsumi ngopfu yi ta va yi karhi yi tirha hi ku nonoka hikuva un'wani na un'wana u ta va a ri eka yona kambe Wi-Fi ya phurayivhete yi ta tirha hi rivilo ra le henhla hikuva ku va ku nga ri vanhu vo tala va va ku eka yona.

Tindlela tin'wana to tirhisa to hunguta ku tirhisa data yo tala i ku va munhu a pfala ti-application hinkwato leti ti tirhisaka data hambi ti nga ri ku tirhisiweni, xin'wana i ku hunguta ku vona ti-video eka TikTok kumbe ka swin'wana swa ku fana ni ti-Facebook hi ndlela yaleyo munhu a nga kota ku hunguta ndlela yaleyo tirhisa data .

Leswaku ndzi yi tirhisa yi hela data yaleyo ndzi nga kota ku hotspot-a van'wanyani hi kota ku yi tirhisa hi tele leswaku yi hatlisa yi hela nkarhi wa yona wu nge se fika.

Chanele leyi ndzi yi rhandzaka i chanele ya eTV leyi nga le ka one ninety-four eka DSTV, leyi i chanele leyi kombaka switori swa ku hambanahambana leswi tsakisaka nakona i chanele leyi nga na mahungu lama ya hlamuseriwaka hi ndlela ya kahle, lawa un'wani na un'wani a nga kotaka ku ya twisisa.

Leswi swi boha hina Vatsonga leswaku hi tiyisisa leswaku hi yimeriwe na kahle ka inthanete hi ku vulavula ririmi ra hina, nakona hi ku va hi nghenelela eka mitlangu yo karhi kumbe eka switori swo karhi hi tlhela hi fika hi vulavula ririmi ra hina leri kombisaka leswaku ha ti nyungubyisa hi rona nakona ha ri tsakela hi ri yisa emahlweni enkarhini hinkwawo.

Mbulavulo wa ntlawa wa ndyangu hi ku tirhisa WhatsApp i leswaku mbuyelo wa kona xin'wana na xin'wana lexi mi lavaka ku tivisiwa xona xa koteka ku tivisiwa xona hikuva eka WhatsApp swa koteka leswaku ku va na group-u leyi nga ya xi ndyangu ntsena hi ndlela yaleyo a wu fanelanga leswaku u fonela munhu hi wun'we hi wun'we kambe u nga ha fika u swi hlamusela group-ini yaleyo wun'wana na wun'wana a kota ku swi vona.

Eka tinetiweke tin'wana leswi endlaka leswaku data yi durha ku tlula tin'wanyani i ku va va tshemba leswaku netiweke ya vona yi khoma ku antswa ku tlula tin'wanyani, ndzi nga endla xikombiso netiweke ya Vodacom ni ya Telkom, data ta Vodacom ta durha swinene hikuva netiweke ya vona va tshemba leswaku yi tiyile a yi fambafambi minkarhi hinkwayo, kambe eka netiweke ya Telkom netiweke ya kona ya hlupha makhomelo ya yona ya hlupha munhu a nga ha xava data a hetelela a nga yi tirhisanga hikuva netiweke yi nga ri ku khomeni.

Eka tin'wana tinghoma kumbe tinsimu ku yimbelela i ku phefula, kambe eka tin'wana ku va ku nga ri ku phefula ku va ku ri ku yimbelela ku ti tsakisa kumbe na ku tsakisa vanhu van'wanyana, ku fana ni tinghoma ta xitalo ta Xitsonga i tinghoma leti ti endleriweke ku ti tsakisa emitlangwini kumbe na kolomu emabyalweni.

Hi ku vona maendlelo ya tinsimu ta sweswi ndzi vona va nga lunghisa eka ku hungusa nhlamba eka tinsimu ta vona hikuva tinsimu ta manguva lama kumbe tinsimu ta sweswi hinkwato ti va ti tele nhlamba exikarhini ka tona leswi endlaka leswaku ni vanhu lavakulu van'wana va tsandzeka ku ti yingisela va tsandzeka ku twa va ti tsakela hikuva ti va ti karhi ti katsa nhlamba yo karhi.

Riqingho leri ndzi ri tirhisaka sweswi i smartphone, kambe riqingho leri a ndzi ri tisa khale i cellphone. Riqingho leri ndzi ri tirhisaka sweswi i riqingho leri endlaka swin'wana na swin'wana, ra nghena eka inthanete, ra nghena eka ti-application tihi ni tihi leti ndzi ti lavaka, kambe riqingho leri a ndzi ri tirhisa ro sungula a ku ri riqingho leri a ndzi kota ku endla ku fonayila van'wana na ku amukela ti-SMS hi rona ntsena.

Yingiselani risimu ra mina mi ta twa vutsokotsoko mi ta twa ku tsokombela ka nghoma mi ta twa leswi hi swi vulaka risimu leri hisaka. Risimu leri mi nga ri kuma eka tipulatifomo hinkwato ta vuyimbeleri, mi nga ti kuma kwihi ni kwihi ni le ka inthanete mi nga ti download-a, i risimu leri ri tsakisaka swinene.

Ina ku fanele ku va ni maendlelo yo tika swinene ya ku kambela ntiyiso eka swihaxamahungu leswi swi kandziyisiweke tanihiloko swihaxamahungu leswi eminkarhini yo tala swi va swi karhi swi paluxa kumbe ku humesela handle mahungu lawa, naswona swi nga se ya lavisaka kumbe mahungu lawa ya nga se tiyisisiwaka, hi ndlela yaleyo vulavisisi bya laveka swinene ku endlela leswaku swihaxamahungu leswi swi nga haxi mahungu lawa ya nga ya vunwa kumbe mahungu lawa ya nga ri ki yona, hikuva sweswo swi nga va ni switandzaku.

Ina swilaveko swo karhi swa nawu swa swilo swa laha Afrika-Dzonga swi va swi karhi swi laveka hikuva milawu ya laha Afrika-Dzonga kusukela eminkarhini ya khale yi va yi karhi yi cinca kumbe yi va yi karhi yi nga ha vi na ntikelo, swilaveko swona swa laveka eka milawu ya kona leswaku milawu ya laha Afrika-Dzonga yi kota ku tiya kumbe ku tiyisisiwa laha vanhu va nga kotaka ku yi landzelela, hikuva loko yi va yi karhi yi olova vanhu van'wana va va va karhi va endla ku rhandza kumbe va endla leswi swi nga ha ri ki enawini.

Ina munhu a nga kota ku khansela xikhokhelo xa yena enkarhini wihi na wihi hikuva a swi boheleliwi, loko munhu a nga koti ku hakela kumbe loko a tsandzeka ku hakela a swi boheleliwanga munhu leswaku ku va na siku rihi leri a nga khanselaka ha rona, kambe siku rin'wana na rin'wana ra leri a twaka ingaku wa tsandzeka kumbe se u ta tsandzeka ku hakela ku ya emahlweni, wa pfumeleriwa leswaku a nga swi khansela eka siku rero rin'wana na rin'wana kumbe eka nkarhi wihi na wihi.

Ina ti-parcel-a to hlawuleka ta data to stream-a kumbe swihangalasamahungu swa le ka social media ti kona hi ku va eka netiweke yin'wana na yin'wana, ku na tiphasela ta ku hambanahambana ta data, leti tin'wana na tin'wana ti va ku ti ri na ntirho wa tona, ina na data ya ku stream-a yi va yi ri kona na data ya ku nghena eka ti-social media yi va yi ri kona, na data ya swilo hinkwaswo leyi vitaniwaka internet data yi va yi ri kona, tinxakaxaka leti ti va ti ri kona ta data hi ku hambanahambana eka tinetiweke leti hinkwato tanihiloko na vanhu va nga tirhisi data hi tindlela leti fanaka.

Ina tipulatifomo to khuluka ti le nawini hikuva tipulatifomo leti i tipulatifomo leti ti nga duma loko a ti nga ri nawini ndzi lo tshemba leswaku tipulatifomo leti a va ta va va ringetile khale kumbe a va ta va va ti khale tanihiloko a ti ta va ti nga ri nawini, tin'wana eka tipulatifomo leti i ti-platform leti ti hakeliwaka n'hweti na n'hweti leswaku u kota ku nghena u vona swin'wana na swin'wana leswi u lavaka swona, hi ndlela yaleyo ndzi va ndzi karhi ni vona leswaku hi tihi tipulatifomo leti ti nga pfumeleliwa ku va ti tirha kumbe tipulatifomo leti ti nga enawini.

Ina ku na ti-series kumbe tifilimu ta laha Afrika-Dzonga leti ti nga wina masagwadi, tifilimi kumbe ti-series ta ku fana ni blood and water leyi yi nga wina masagwadi eka ti-platform-o ta ku fana ni Netflix na yin'wana leyi vitaniwaka Queen Sono, hi yin'wana ya ti-series kumbe tifilimi leti ti nga wina masagwadi ta laha Afrika-Dzonga eka tipulatifomo teto.

Ku ringanyeta kumbe ku kombela swilo swa Afrika-Dzonga eka tipulatifomo, munhu a nga ha secha kunene a tsala Afrika-Dzonga hi ndlela leswi leswi swi nga ka le Afrika-Dzonga, hinkwaswo swi nga huma munhu a kota ku vona leswi a tsakelaka swona kumbe leswi a nga tirhisaka swona.